Ku tlanga mitlangu swi pfuna swinene ka emiehleketweni loko mi ri munhu wo hleketa ngopfu loko mi mi nghenela swa mitlangu ma swi kota ku rivala hi ti-problem ta n'wina mi hlangana na vanhu swi tlhela swi endlela ku ri miri wa n'wina wu tiya mi tshama mi ri .

Hi ku vona ka mina ntlangu lowu a wu ku dyondzisa ku ehleketa na ku twisisa ti-steps leti u ti tekaku loko u ri munhu ku loko u suka laha u ya kwihi.

Ni tsakela mitlangu ya le handle ya inthanete na yona na yi tsakela problem ya kona i ku mi fanele mi tshama mi ri na ma-data loko mi ri hava data swi vula ku ri minlangu ya ka inthanete mi nge tlangi handle ka ku ri mi yi download-ile yi tshamile a foni.

Ka vana lavatsongo swi na mbuyelo hi ku swa endla ku vana va suka xitarateni va ku endla swo biha va famba va ya ka swa mitlangu va kota ku focus-a ka swilo leswi nga swi nga va vuyela na swilo swin'wanyana loko a kurile.

Ni vona onge dyondzo ka xitori lexi i ku ri hambi a a eka rihanyo u nga ti teki u ri munhu wa le henhla u tivaku ngopfu u hleketa onge u nge tluriwi.

Ni nga vutisa leswaku swi njhani ku tlangela cricket ka Afrika-Dzonga na ku ri loko ni lava ku humelela eka swa khiriketi ni fane ni tiva yini hi yi milawu ya ya khirikete ni fanekele ni yi tivaka.

Kokwana wa mina a va hamba va tlanga gym yin'wani va yi vitanaku ku ri i tinghetho yi tlangiwa hi maribye mi hoxela ribye a henhla mi heta mi mi vona maribye man'wana lama waku endzeni ka sekele se ni tinghetho a ti mi dyondzisa ku va na na focus na ku hleketa ku mi nga hoxela yi yi endzeni kumbe ku humesela handle a yi tsakisa ngopfu game leyi hi nga dyondzisa hi kokwana.

Ni nga tsakela ku vona rugby na bolo ya milenge ya vanhwanyana eka ndhawu ya hina hikuva a ni se vona vanhwanyani va tlanga bolo ni vona ku ri vafana lava tlangaka ntsena endhawini ya hina.

Ni tsakela bolo ya milenge hikuva milawu ya kona na yi ntwisisa ni twisisa na ku ri yi tlangiwa njhani na ti-position tale ka bolo ku ri hi tihi tona na milawu ya kona ya olova.

Ni hleketa leswaku mfumo wu byala mali eka bolo bolo vafana va yi tsakela ngopfu se mali yaleye yi nga tirhisiwa ku xava ti-kit na ku xava tibolo swilo swa ku tlanga a girawundini va tlhela va endla leswaku ku va na coach leyi va nga ta yi nga ta va dyondzisa ku tlanga bolo se mali leyi yin'wanyani yi va ya ku ri loko va ya ku tlangeni na ti-team tin'wani va kota ku tirhisa yona.

Hi ku vona ka mina mfumo va nga endla ku ri bolo ya milenge loko yi tlanga vavasati yi tshama yi karhi yi humesiwa ka swa ka mavonakule i i i advertis-iwa hinkwako la vanhu va nga ta kota ku twisisa ku ri se yi le ku kuleni na le a ka ti-community letitsongo va ya va ya sapota bolo ya milenge ya vavasati.

Ni titwa ni ni ni tsake swinene leswaku hi kote ku hlula matiko lawa malembe mambirhi ya kha ya landzelana swi ti komba na ku ri loko hi ti yimiserile laha Afrika-Dzonga hi nga ya mahlweni hi xipano lexi xa rugby ni tsakisa na hileswaku na mali na yona yi fikele yi sala kona kwala Afrika-Dzonga se swa tsakisa swinene.

A ku ri a xikolweni na ha nghena a high school ni kuma munghani a a tigirawundini loko hi ya sungula ku tlanga netball munghana loyiwani ni mu tive kona kwale tigirawundini lexi endleka ku ri mina na yena hi tsakelana swinene i ku ri a hi kota ku tlanga netball ene a hi twisisa bolo ya mavoko ku fana se ku ya mahlweni a hi hamba hi famba hinkwerhu loko ku ya ku tlangiweni na swikolo swin'wani hi hetelela hi va vanghani hi tlhela hi tiva na na tindyangu ta hina na vona ni va tivisa la ni tshamaku kona na yena a ni tivisa la tshamaku kona.

Ndzi tsakela ku tlanga na vanhu van'wanyana hayi ni ri wexe hikuva swa tsakisa ku va u kha u tlanga na van'wana ni le ku hungaseni.

Hi ku vona ka mina maendlelo lawa ya ya kahle a ya kahle ya kahle hi ku ri n'wana wa siveleka a eka tinghozi to tala ta le xitarateni loko a tshame a ndlwini swi tlhela swi nga vi kahle ku loko a tshamele foni swi tlhe swi n'wi onha matihlo swi n'wi onha na ngqondo se swi kahle ku ri a famba a pfa a tlanga na vanghani a handle a wisisa foni.

Tsakela leswaku a tlanga ntlangu wa tinomboro leswi nga ta n'wi dyondzisa ku hleketa a tlhela a tlanga na makhadi a tlanga na na timovha for ku ri a ti a ti hungasela ntsena.

tlanga mitlangu hi selufoni ya wena i ku ri cellphone ya wena yi ta hatlisa yi onhaka tin'wanyani ti-game la ti ti dya battery se sweswo swi nga endla ku ri battery ra wena ra hatlisa ri hela kumbe u i yi endla na foni ya wena ku ri i yi va slow.

I ti i ti-game to to to fana na vo makhadi ti-game ta ti-bubble shooter ti-game ta ti-puzzle hi tona leti akaku eka vanhu.

Mitlangu yo gembula ku na makhadi ma swi kota ku wa tlanga efonini mi bejile ku na swo fana na ti-sport betting mi tlanga vo ti-Hollywood kona kwalano mi tlanga na ti na ti online Lotto.